Ndikhetha ukubhatala ngekhadi ngoba kuyaphangwa kakhulu kwindawo endihlala kuyo. Xana ungumntu ohleli nje unemali, ungalichele loongantweni. Kodwa ke nale yekhadi inazo izinto ezingalunganga ngazo zona kuqala, ngoba aba bafana bayakwazi ngoku, athi amangesi yi-card scheming. Kodwa ke ndikhetha ikhadi nokubhatala ngemali.

Andiziva kakuhle, andiziva kamnandi tu xana ibhanka isikhaba isicelo sam, kodwa ke andizophela mandla. Ndizawulungisa inqanaba lam letyala, ndibhatale onke amatyala andivalelayo kwenzele ndiphinde ndifake esinye isicelo sekhadi letyala.

Kaloku mama, khawusicingele ntombi nabantakwethu ukuba noba kunokwenzeka ntoni kuwe, funeka siyazi uba siza kunika umfihlo onesidima nesithozela. Asikuhloleli ukuba ungafa ngoku. Hayi, mama, ungandivi kakubi. Kodwa sicinga ikamva, sijonga phaa kude ukuba ingasehlela loo nto, singaze sithini. Ndiyakucela ke mzali wam.

Izinto ezibalulekileyo endinokuzijonga kwiinkampani zeemedical aid phambi kokuba ndenze isigqibo esifanelekiyo, kukuba amayeza wesi sigulo ndinaso ayasikhupha na. Ndingaya nakomphi na ugqirha, abandivaleli okanye bandikhethele ughirha mandiye kuye. Xana ndinolaliswa esibhedlele, abakhethi isibhedlele mandiye kuso, ndingaya nakwesiphi na isibhedlele esinomgangatho ophezulu. Nee-specialist ke ngokunjalo, ndivumelekile ukudibana nazo? Le medical aid ayisebenzi only apha ephondweni qha, nakwezinye iindawo iyasebenza na, kwaye iyafikeleleka?

Andiyiboni iyinto elungileyo ukungayifumani imali xana wohlulekile kuyibhatala ipolisi leyo. Ngokoluvo lwam, bebe nondibuyisela laa mali bendiyibhatele lonke eli lixa.

Ngokoluvo lwam, abantu ababini bancinci ukuqala istokfela. Noko ukuya kwabantu abahlanu ukuya ku-ten noko, kwenzele siyibone nemali le siyibethayo. Ngoba xana sibabini, asoze siyibone tu, iyawube incinci kakhulu loo mali.

Ndingazithengela i-laptop, ndizithengele neeheadsets, kwenzele ndikhangele umsebenzi ngelixa ndiselapha endlini, ndikwazi ukufundisa isingesi kwamazwe angaphesheya. Kwenzela kubekho imali engenayo, ingathi yawukuphela le mali ye-inshorensi ndibe ndibhekabheka.

Ke sisi wam, xana uthatha lena i-inshorensi yethu, kuzabakho intlawulo engaphezulu endiqonda uba, ukuba unofumana ingozi okanye kungakho into ekwehlelayo emotweni yakho. Kodwa ke ayomali inkulu le ntlawulo engaphezulu, yintwanana nje yemali ozayikhupha kwenzele ukhulule le yethu, ikwazi ukuyilungisa imoto yakho.